Mo setsong sa ka re apara mofuta o o latelang wa moaparo. Re apara tshela metsi, mme mo dingwageng tse di ngata, moaparong wa batho o fetogile. O fetogile e le tota batho setse ba rata kgotsa ba na le kgatlhego mo meaparong ya se western-e, e e leng di-jean-i, e e leng dikipa, e e leng diteki, e e leng dikepisi.

Ke rata moaparo wa setso wa seshweshwe. Ke rata ka mokgwa o o 'iriwang ka teng. Dilo tse go teng ke di-pattern-e tse dintsi tse di leng teng mo go . Seshweshwe o kgona go se 'ira ka mefuta e mengata-ngata e e farologaneng.